Batho ba go tlhoka tiro ga ba kgone go tsena mo mafaratlhatlheng a maleba a ditiro gore ba kgone go apolaya for ditiro tse di leng teng.

Ke dirisa lenaneo le go teng Telkom mme, ke dirisa e ke e patelang kgwedi le kgwedi, ke e patela hundred and fifty ka diranta. E tsaya kgwedi mme, ke ya motshegare ebile, ke ya bosigo. Ke e dirisetsa go tsena mo mafaratlhatlheng go batla ditiro le go dira di ekitiviti tsa go tshwana le tsa Toptec.

Ke dirisa data ya diranta di le hundred and fifty. Mme, ha o reka data o tshwanetse o lebelle gore e tsaya sebaka se se kae, e tsaya matsatsi a makae, a mme, ke ya bosigo kana ya motshegare.

Nka itumelela data ya di gigabytes di le eighty, masomerobedi. Mme, data e e tsena ga kgwedi e simologa ebile, e fela ga kgwedi e fela.

Mafaratlhatlha a fiveG le lebelo la go dirisa mafaratlhatlha ka mogala wa letheka tlabe go oketsegile tota, gore sengwe le sengwe se diragala ka bonako go sa kgathalesege gore a o romela molaetsa, o romela videyo, o romela di email kgotsa o romela mmino.

Fa o tsenya data go na le dinomoro nyana tse o di fiwang ko lebenkeleng fa o fetsa go e reka, o tsenya dinomoro tseo mo mogaleng wa gago, go tsweng mo, o latelana le melawana e mogala wa gago o tlabeng o go e bontsha.

Se nka tshwanelang ke go se dira ke gore ke dirise data yaka maleba mo e leng gore e fela ka nako ya yone, e fela ka nako e e tshwanetseng go fela.

Ke rata go reka mowa mme, ga ke fetsa ke o fetole gore e nne data ka gonne, ga go ntse jalo madi a ka, a bolokega gobane madi a mowa ga a lekane le madi a data.

Fa e le gore lenaneo la network e ke e dirisang le ne kgontsha gore ke mo romelele data nka kgona go mo romelela data gore a kgone go dira dilo tse a tshwanetseng go di dira.

Ga ke nagane go tla nna le diphetogo tse di kalo ka gonne, go na le batho ba ba dirisang data e e lekanyeditsweng, go na le batho ba ba dirisang data e e sa lekanyediwang and di le pedi di a ba berekela.

Ee tiriso ya megala e botlhajana e siame go ka diriswa ke baithuti ka gonne ba kgona go dirisa mogala oo go batla tshedimosetso ka dikolo, tshedimosetso ka di sabojeke tse ba tla be ba di buile kwa sekolong, tshedimosetso ka dilo tse tsotlhe tse di diragalang mo lefatsheng.

E ema jaana, ga tlhabologo ya AI e ka nna e ntse e phepafala kgotsa e gola ga go ye go nna le matshwanedi a gore batho ba ye kwa dithutong tsa ditheo tse di kgolwane.

Dilo tse dingwe tse di ka bonang di ntsietsa ke gore batho ba tlile go tlhoka ditiro ka ntlha ya metšhini e e diriwang go dira ditiro tse batho ba nama ba kgonang go di dira.

E gola ka ntlha ya gore e tshwanetse go ntšhwafatsa matshelo a batho le gore batho ba fitlhelele ditirelo ka tsela e e bonolo.